Makhadi ma swikweleti mo fanele ku hakeriwa lembe ni lembe ku kota ku tirhisa vukorhokeri lebyi .

Ina ra hakeriwa karata hikuva karata ri fanele ri tshama ri kha ri nghenisiwa mali leswaku ri ta kota ku hlayiseka nakona karata loko ri nga nghenisi mali ri nga ha pfariwa hikuva ri va ri nga ri ku ngheniseni ka mali ri nga ri ku hakeleni ka ti-fees leti karata ra ri faneleke ri hakerisiwa tona ti-fees to endla leswaku karata ra wena ri tshama ri ri ku tirheni.

Ina ya tlherisiwa loko u ta va u khansela kumbe ku pfala karata ra wena hikuva nkarhi lowu u nga endlela wona wu nga se fika.

Ina ina mali leyi hakeriwaka ya hambana hi ku ya hi muxaka wa karata.

Ndzi nga cheka leswaku ti-benefits ta fambisana na leswi mina ndzi swi lavaka na ndzi fanekele ndzi cheka ti-terms na ti-condition ta ku yi tirhisa ndzi nga hundzangi budget ya mina ndzi nga hundzangi budget ya mina hala tlhelo ndzi kwini.

Hi ku ya hi vutivi bya mina makarhata ya xikweleti ya tirha hi ku lombana u nyikiwa mali kumbe u u nyikiwa karata u nyikiwa na laha na mali leyi u nga gcinaka ku hakela ka yona ivi wena tanihi munhu loyi a nga teka xikweleti u fanekele u ya hakela mali liyani u hakela na mintswalo wa yona nkarhi lowu mi nga twanana wona wu nga se hundza.

I matirhiselo ya wena ya karhata swi tirhisiwa hikuva wena u va u tirhise mali muni hikwalaho va kotaka ku ku byela leswaku u fanekele u hakela mali muni.

U engeteleriwa ti-charges.

Ku laveka pasi ra wena ku laveka na papila ra wena ra le ntirhweni ro kombisa leswaku wena wa tirha u ta swi kota ku hakela ku laveka na papila ra wena ra le bank ra le bangi ro kombisa leswaku wena loko u nghenela hi mali u yi tirhisisa ku yini wa swi kota ku hakela swikweleti na.

Munghana a ndzi tsakela ku ya kuma karata ro ro ro ra vu ra vulombisi hikuva ndza ri dinga ni nga kota ku tiendlela swo karhi hi xinkarhana ndzi sala ndzi hakela endzhaku.

I tikontiraka leti ti endlaka xiboho kumbe ku boha vanhu ku va va twananile leswaku u fanekele na wena u sindzisa leswaku ndzi teka xiboho xo mali leyi ndzi ta yi teka ndzi yi tirhisa naswona ndzi ta yi vuyisa.

Ndzi nga kombela mutirhi wa le bangi leswaku a ni hlamusela hinkwaswo leswi swi lavekaka kumbe leswi swi fambisanaka na akhawunti yaleyo hikuva ndzi ta va ndzi karhi ndzi nga tivi nchumu ndzi nga n'wu kombela hi ndlela ya leswaku a swi twisisa leswaku a ndzi tivi nchumu a ndzi kombela leswaku a ni hlamusela hi xitalo.

Kokwani loko mi pfurile akhawunti yo hola ka yo ku laveka mali leyi yi fanelaka yi pfula karata naswona mali leyi yi nga ta va yi ri eka akhawunti ya n'wina mi nge koti ku yi humesa hinkwayo xikan'we mi ta boheka ku humesa hi switsongo hi switsongo ku ya hi leswi n'wina mi nga vekisa swona hikuva hi sivela leswaku loko ko tshuka ku ve na vukhamba kumbe vugevenga va nga swi koti leswaku va mi tekela mali ya n'wina hinkwayo hi kan'we.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku swi na nkoka leswaku mali ya wena yi tshama ebangini hikuva nawu wa South Africa kumbe Afrika-Dzonga a wu pfumeli leswaku munhu a ti vekela mali ya yena a ndlwini kumbe a handle hikuva va va ta tsandzeka ku ku kambisisa leswaku ku na timali ti nga ni ti nghenaku la Afrika-Dzonga na leswaku ti tirhisa ku yini.

U fanele ku va a ri na pasi ra yena a va na papila ro kombisa laha a humaka kona a tirhisa na tintiho ta yena na xifanekiso.

Ku papalata vuxokoxoko bya wena hikuva ku na lava va tirhisanaka mi kuma leswaku va kuma vuxokoxoko bya wena eka bangi na ku sivela vuhakerisi bya timali hikuva bangi yin'wana na yin'wani ya hakerisa mali yo hlayisa karata ra wena kumbe mali ya wena leyi nga le bank.

Hikuva u va u tshike xiboho kumbe leswi mi nga pfumelelana na swona na bangi ku sweka ku fikela nkarhi lowu mi nga twanana na wona na bangi.

Hikuva loko yi ri eka fixed u kota ku swi tiva leswaku a wu fanelanga u yi tirhisa naswona ku tirhisa mali ya wena u ta boheka ku ya ebangi leswaku va ya ku pfulela yona vanhu va endlela leswaku va kota ku loloha ku ya ebangi va ya pfurisa mali naswona na timali leti ti engeteriwaka hi bangi a ti ringani eka fixed ti va ti ri henhla.

Ku ku famba ka akhawunti leyi a lavaka ku yi pfala a famba na yona ebangi na pasi ra yena a fika a hlawula na mali ku va va mu pfalela akhawunti ya yena.

Leswaku hambi ko tshuka ku hume yini kumbe yini va lava ku tirhisa mali va ta tsandzeka ku yi teka hikuva yi fanele yi ya tekiwa ebangini and na swilavekiso swa yona swo yi teka swi va swi ri henhla na leswaku va ta chava hikuva loko u teka mali u boheka ku hakela bangi mali yo va u teke mali leyi u nga vekisa nkarhi wu nga se fika.

Loko u pfula fixed .

I ku va u rhanga u endla vulavisisi u pfumelelana na leswi banga yi nga ku nikaka swona na na na hinkwaswo leswi banga yi nga ta ku vuyerisa hi swona.

Ku kambisisa akhawunti ya wena u ngo ho kombela va kwale ebangini leswaku va ku nyika vuxokoxoko lebyi byi nga le ka karata ra wena u ngo ho kambisisa hikuva u chela mali eka karata ra wena leswaku u kota ku vona loko akhawunti ya wena yi ta va yi ri ku tirheni.